Ewe urhulumente uyaxhamla kwiinkqubo ezisekelwe ukuxhasa abalimi abasakhasayo. Kaloku ezi nkqubo zonyusa ukhuseleko lokutya, loo nto inciphisa iindleko zokuthenga kumazwe angaphandle. Ezi nkqubo ziphinde zidale ingqesho, zonyuse uqoqosho kwilizwe lethu.

Njengomfundi osandula kupasa ibanga leshumi elinesibini onomdla kwezolimo, ndikhethe ukufunda uqoqosho kwezolimo nophuhliso lwasemaphandleni. Ndinomdla kwicala leshishini kunye nophuhliso kumfama. Ndinomdla wokunceda amafama afikelele eemarikeni, akwazi ukulawula iimali kwaye akhule ngokuzinzileyo amafama.

Kuqala ususe ukhula, emva koko uvavanye umhlaba wazi i-PH yawo kwakunye namanqanaba ezondlo zomhlaba lowo. Ulandele ngokugalela umgquba emhlabeni ukuze umhlaba atyebe wakugqiba uhlakule umhlaba wakho alungele ukulima.

Njengomphathi wefama ndithathe isigqibo sokuba ndifake isivuno sam kwi-inshorensi. Ukulima kuza neengozi ezininzi ezifana nee-floods, ii-drought kwakunye nezifo. Ukuba andisifaki isivuno sam kwi-inshorensi, ezi ngozi zingandiphathela ilahleko enkulu, zingatshabalalisa isivuno sam, leyo ingayilahleko yemali.

Uhlobo lwemfuyo efunekayo ukuze kuveliswe ubisi olufunwayo emarikeni ziinkomo zobisi. Iinkomo zobisi zaziwa njengemfuyo evelisa ubisi olusemgangathweni olungileyo kwaye nelinomxholo webhotolo.

Njengomphathi wefama ephakathi kufuneka ndilandele imigaqo yeSebe laBasebenzi xa ndiqesha abantu. Okokuqala, kufuneka abantu endibaqeshayo ndiqinisekise ukuba bavumelekile ngokomthetho wesebe ukuba baqeshwe. Okwesibini, funeka ndilandele imigaqo yesebe lemvuzo yabaqeshi besebe. Kufuneka ndithobele imigaqo yesebe ngendlela yokuphatha abasebenzi.

Nangona sezininzi kakhulu iifama ezivelisa umdiza weswekile ndinethemba ukuba nalona wam umidiza weswekile uza kuthengwa ngokuba ndiza kugxila kakhulu kumgangatho weswekile kwaye ndizawuthengisa ngobuchule. Ndiza kusebenzisa iindlela ezibalaseleyo zokutyala isivuno sam, ozovelisa isivuno esikhulu, isityalo esisempilweni kwaye isityalo esikhawulelana nomgangatho wasemarikeni.

Indlela yokwenza umqwayito weepesika, uqala ngokuthatha amapesika avuthiweyo uwuhlambe kwaye uwasike, ususe imingxuma kumapesika, emva koko uwafake amapesika emanzini elemoni. Uye uwakhuphe amapesika akho asikiweyo emanzini elemoni uwomise amapesika, ungasebenzisa nayiphi na indlela yokomisa ukutya. Emva koko uthatha amapesika wakho uwafake kwisikhongozeli esingamngeni umoya.

Ukutya okunkonkxiweyo kuneengenelo ezininzi. Ukutya okunkonkxiweyo akungeni zibhakthiriya. Loo nto yenza oku kutya kuhlale kunencasa, kungonakali msinyane kwaye oku kutya kuhlala kusemgangathweni olungileyo.

Iikholeji neeyunivesithi zinendima enkulu ekuqeqesheni ulutsha ukuba lube ngamafama aphumeleleyo. Kaloku iikholeji neeyunivesithi xa ziqeqesha amafama azibaniki theory yodwa kodwa zibafundisa nezakhono, neendlela zokufama, neendlela zokulawula izityalo kwakunye neendlela zokuphuhlisa ukufama. Kubakho izinto ezifana nee-practical works apho ulutsha luya efama liyokwenza yonke into ebeyifundile kwi-theory, leyo yindlela elungileyo yokuqeqesha ulutsha ukuba lube ngamafama abaphumelelayo.

Ewe, zikhona iingcango eziye zavula ukuncedisana namanina ukuba akhuphisane kwizinga elilinganayo nelamadoda. Kukho iinkqubo ezininzi eziye zavulwa ezincedisana nabasetyhini, iinkqubo ezifana neSoil Sisters. Nkqubo leyo eyenzelwe ukuba ikhulise, iphuhlise abasetyhini, ibanike izakhono zobunkokheli, ibafundise ngoqoqosho kwezolimo kwaye ibafundise noshishino.

Kubalulekile njengomlimi ube nendawo yokugcina isivuno sakho. Ukulima kuza neengozi ezininzi, kukho nezinambuzane ezinotshabalalisa isivuno sakho, yiloo nto kubalulekile ukuba isivuno sakho sihlale kwindawo ekhuselekileyo. Ngolo hlobo ukhusela isivuno sakho ukuze ungabi nalahleko enkulu.